Zwi leludza tshifhinga zwa leludza na tshelede ya u ṋamela ni tshi ya u renga tshetsho tshithu. Ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri avha renge online zwi a ṱavhanya na uri u to ḓiselwa wo dzula hayani ahuna upfi ni ḓo litsha zwine na khou ita ni khou thoma na gidimela mavhengeleni ni khou renga zwithu zwine ni khou zwi ṱoḓa. Ni ḓi tou dzhena kha internet yaṋu kha application na renga zwine na khou ṱoḓa ṱhingothendeleki yaṋu ndi zwone zwine ndi nga kona u ṱuṱuwedza vhathu uri a vha shumise ṱhingothendeleki musi vha tshi khou ṱoḓa u renga zwithu.

Hai, azwi tsheho a thi vhoni zwi tshi nga ḓura ende a thi vhoni zwi zwa ndeme kha musalauno zwithu zwono tshintsha a zwi tshanga zwa kale hu vho tou tshiliwa tshi thekhinolodzhi ano maḓuvha zwoṱhe ri a kona u zwi ita nga dzi internet zwo vha zwi zwakale zwo vhea tshiṱepisi kha sathelaithi u itela uri zwithu zwi fare zwa zwino dzine ra khou shumisa dzi a kona u kokodza network na musi i kule.

Wi-Fi itea u dzula i active tshifhinga tshoṱhe u itela uri arali ndi khou ṱoḓa u shuma zwa ndeme zwine zwiko ṱoḓea zwo dzhaya ho tea u ṱavhanya na zwiita musi ni tshi khou shumisa Wi-Fi ai ngo tea u lenga musi ndi tshi khou i shumisa. Ya dovha ya vha na masiandaitwa asi avhuḓi musi ndi khou ṱoḓa u eḓela ndi ḓo thoma nda ri ndi ḓo awela inthanethe nga tshifhinga ḓe, ndi si tsha awela musi ndi nga ngomu kha dzi inthanethe.

Hai, ndi vhona zwi songo fanela uri tsireledzea and then ni vha ni songo dzhenisa na ṋomboro ya bugu ndaula yanu zwone zwi vha singo tsireledzea uri ni a kona uri muthu ani tsheke uri inwi ni kha, ni gai ni khou shumisa Wi-Fi nga tshifhinga ḓe ni tshi khou ita mini.

Huna Mizo musi a tshi khou imba luimbo lwo no pfi gift ṋne ndo takalela zwone, ndo takalela uri lwo vha lu khou rifha ṱhuṱhuwedzo ane a vha a khou itea nga tshe tsho tshifhinga maipfi ane a khou itea kha shango na ngauri hu tambiwe mbekanya kana hu tambiwe muzika kha radio ya tshitshavha a zwingo tsha leluwa hu tea u tambiwa muzika une wa kona u ṱuṱuwedza vhathu une au semani, une vhathu vha ḓo kona u pfa mulaedza wawo ndi zwe nda takalela khae uri u imba zwithu zwine zwa kona u ṱuṱula kana u ṱuṱula hanefho vhono thetshelesa radio.

Ndi muhumbulo wavhuḓi uri vhathu vha kone u shumisa inthanethe kana vha aluwe vha tshi khou ḓivha u shumisa inthanethe rina khaedu ya vhaswa vhane a vha koni u shumisa inthanethe kana muthu asina thoḓea kana masheleni au kona u renga dzi data dzo kona u dzhena kga inthanethe u ya kona u shumisa Wi-Fi dza mahala u ita zwithu zwa tshikolo u zwiita nga mahala musi a khou shumisa Wi-Fi dza mahala wone ndi muhumbulo wavhuḓi ri khou sedza zwine zwa khou bvelela kha tshifhinga tsha zwino.

Ndi a tendelana nazwo zwone zwo ḓalesa zwine a zwina vhathu vhanzhi hune ho tea hu tshi khou wanala vhathu vhane vha ḓo na ngauri zwi ḓo vha zwi khou sikela na mishumo kha vhaṅwe musi hu tshi khou vha na vhathu ndi a tendelana nazwo a zwi ngo youḓala fhedziha ndi lavhelela uri muvhuso zwiita uri u vhe na uri zwi kona u shuma uri zwi vhe na vhathu vhanzhi.

Wo vha u muvi wo nopfi money heist. Ndi vhona u muvi une asi wavhuḓi wa dovha wavha wavhuḓi musi ni tshi khou vhona. Musi ri tshi khou guda khao si wavhuḓi ngauri u vha khou gudisa vhathu kana u ṱuṱuwedza vhathu uri vha ite zwo bvaho musi vha khou tshila kha shango ḽa fhano zwone zwi vha zwi si zwavhuḓi ngauri zwi sia vhathu vha tshi khou dzhena khomboni musi vha tshifhedza u vhona oyo muvi.

Ya zwone zwo tsireledzea a thi vhoni zwi tshi na masiandaitwa ngauri na zwine zwa vha zwi khou tamba khazwo zwi tamba zwithu zwine zwi ḓo ṱuṱuwedza vhana uri vha kone uita zwine zwa khou bvelela asi zwine hanga pfi zwi ḓovha zwi khou tshinya mihumbulo ya vhana ni a tendelana nazwo no u ṱoḓa u ḓivha kana u ḓivha zwine zwa khou bvelela kha shango u shumisa saṱhelaithi dish u ḓivha uri hu khou ṱangana mini.

Zwone zwo thivhela ngauri zwo konḓa badi uri ndi kone u ḓivha uri hu rumelisiwa hani dzi e-mail ndi ngazwo vhaswa ndi tshi khou vha ṱuṱuwedza uri vha kone u ḓivha uri hu rumelisiwa hani e-mail nauri vha kone u ḓivha nga ha internet uri i shumisisa hani ngauri zwithu zwa zwino zwinzhi zwi rumelwa nga e-mail a zwi tsha fana na zwakale zwine na tshi tou posa marifhi a ṱuwa zwa zwino hu vho shuma e-mail hune ni khou tea u vha na ṱhingothendeleki ine na ḓo kona u zwiita ngayo.

Ee, a i ṋei luambo lune nda lu takalela nga nga uri dzivha dzi si ngo ḓalesa tshaneḽe dzine ra vha ri kho dzi vhona ende tshiṅwe tshono itisa uri dzi sa ndi mafhungo a masheleni. Vhathu avha tsha nyaga u badelesa masheleni manzhi nga uri ahuna zwine vha vha vha kho zwi takalela, ho ḓalesa zwithu zwine a vha zwi takaleli ndi ngazwo vhathu vha tshi vho vha tshi vho shavha kha setheḽaithi TV vha tshi vho gidimela kha inthanethe uri vha ḓo setsha zwine vha kho ṱoḓa.

Ee, zwoo ḓalesa ende ndi a tendelana nazwo uri radio i ṱuṱuwedza vho ramabindu maṱuku uri vha bvelele kana vhathu uri vha wane mishumo. Zwine radio ya kho thusa kha tshitshavha kana ya kho thusa musi i tshi kho kungedzela mishumo uri vhathu vha kone u wana mishumo vha shume. Vhathu vhanzhi vhono wanesa mishumo nga ndavha ya phalaphala nga ndavha ya radio yapo ngori vhapfa vha mbo ḓi namba vha apply mishumo yeyo.

Ee, ikho thusesa nga uri zwithu zwinzhi ri zwi ḓivha ro thoma ra zwi pfa kha dzi radio ra kona u tevhelela uri hu kho itea mini, mafhungo manzhi are hu si radio ra ḓovha ri sa a ḓivhi zwoṱhe zwine zwavha zwi kho itea shangoni ri thoma uzwi pfa kha radio ra kona uzwi tevhelela ri kho ṱoḓa u ḓivha uri hu kho itea mini. Ndi dzone dzine dza kho thusesa musi vhathu vho vho vho welwa nga tshiwo vhaya vha vhiga kha phalaphala uri vhathu vha zwi pfe, vhathu vhane vha kho ṱoḓa u thusiwa avhaḓe kha phalaphala uri vha thusiwe. ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓesa.

Muvi ine nda i takalela ndi muvi ya mapopai ine ndavha ndi kho takalela u i vhona, muvi i no nga Sonic muvi i no nga Despicable Me 3, muvi i no nga dzi Ice Age ndi muvi yeneyo ine nda i takalela i nṱuṱuwedza zwezwi ndi tshi kho i vhona na ngori a i na zwithu zwine zwa ḓori a zwi kho fha muthu muhumbulo u ne a si wone zwi ṱuṱuwedza musi ni khoto zwivhona zwadovha zwa takadza musi ni tshi zwi vhona ndi zwone zwine zwa ita uri vhathu vha takalele satheḽaithi dishi.

Vha shumisesa data dza telkom, ngauri mutengo wa hone u vha u fhasisa musi ri tshi khou vhambedza na dziṅwe netiweke. Na netiweke ya hone i ya dovha ya vha na, i ya fara kha founu iṅwe na iṅwe. I vha i fast, ndi ngazwo vha tshi shumisesa telkom vhunzhi havho, na uri dzi kone u swikelelwa nga muthu muṅwe na muṅwe ane a vha a sina tshelede, ngo uri dzi vha dzi sa ḓuri ende dzivha dzi dza tshifhinga tshilapfu.

Ee, ngauri ndo vha ndi sa athu ḓivha kana ndo vha ndi sathu tshekha dziṅwe dziṅwe dzi internet uri dzi rengisisa hani data. Ende dzi vha dzi hani kha data, uri dzi vha dzi khou swika gai. So zwi nyanga uri vhathu ri thoma ri ite. Ri sedze fhethu hune ri nga kona u wana data hone dzine dza vha dzi khou farea, dzine dza ḓo kona u dovha dza vhulunga tshifhinga tshilapfu, musi ni tshi khou dzi shumisa.

Ndi data dza netiweke ya Telkom na Vodacom, ndi dzone dzine dza farea, ri tshi khou sedza uri ndi yone ine ya vha na vhathu vhanzhi, ndi yone ine ya dovha ya vha na network i faraho fast nga u ṱavhanya. Na data dza hone a dzi dovhi dza ḓura, dzi rengiwa nga masheleni maṱuku ane a si manzhi manzhi. Masheleni ane muṅwe na muṅwe a nga kona u swikelela musi arali a khou ṱoḓa u shumisa hedzo data, nga tshetsho tshifhinga tshine a khou ṱoḓa u shumisa ngatsho.

Hai, athi vhoni data dzi tshi tshinyala ngo uri ndi a kona u dzi shumisa dzoṱhe dza fhela, tshifhinga tshe nda kaleliwa tshone tshi sa athu u swika. Zwino athi thu ṱangana nazwo, data dzi tshi tshinyala, kana dzi tshi fheleliwa nga tshifhinga, ngouri dzi ṱavhanya nda dzi shumisesa dzoṱhe dza fhela.

Nga uri ndi vha ndi khou ṱoḓa u shumisesa zwithu zwinzhi zwi ya ho u fanaho na zwa tshikolo. Zwi vha zwi khou ṱoḓa uri ndi renge bundles or ndi zwone zwine zwa ṱuṱuwedza uri ndi renge dzi data dzi nnzhi kana ndi rengese dzi data. Nga uri ndi hone hune dza vha dzi khou ṱoḓea vhukuma, kana u ita zwiṅwe zwithu zwi nonga u downloader zwithu, zwi vha zwi khou ṱoḓa data.

Ndi funa u renga ṅwedzi muṅwe na muṅwe, u itela uri ndi sa tu dzula ndi khou rengesa data tshifhinga tshoṱhe. Nga ṅwedzi, ndi nga ndi a hangwa nyana uri ndo renga data, u itela uri ri kone u seiva iṅwe tshelede futhi yo kona u renga dziṅwe data musi ṅwedzi utshi fhela. Ngo uri zwa ḓuvha na ḓuvha zwi ḓo bora musi ndi si tshena tshelede yo renga dziṅwe nga matshelo a hone, zwi ḓo ita uri ndi si vhe, nda vha ndi si na dzi data.

Ndi muṋetshedzi wa network ya Telkom, ndi khou sedza uri, data dza hone dzi a farea, ndi a kona u dzi renga, musi na nga masheleni maṱuku. Ra dovha ra sedza na netiweke ya hone hune nda vha ndi hone uri iya fara naa.

Ndi dza uri ri a renga dza fhela, ri tshi ḓovha u humela u renga ra wana dze ra vha ro dzi renga u thoma dzi si tsheho, vho ḓisa dziṅwe dzi offer. Zwi ita uri riṋe ri mboḓi thoma u baleliwa, nga uri rivha ro balelwa uri dze ra renga last. Ndi dzine ra ḓo dovha ra dovha ra shumisa haneiḽa tshelede ra dovha ra renga nga dzo. Zwino ri wana tshelede yo gonya ya dzi data. Ndi zwine ra vha ri khou kundeliswa ngazwo, kana ndi yone khaedu ine ra khou ṱanganesa nayo musi ri tshi khou renga dzi data.

Ya, ndo no shumisa dzi discount musi zwe zwi vho ri sendela mesedzhi uri hu na discount ya dzi data, ari ye ri tsheke hune dza khou rengisiwa hone. Dzi a thusa nga uri ni vha ni, no bvisa masheleni maṱuku kha data nnzhi nnzhi dzine na vha ni songo dzi lavhelela. Dzi ita uri ni dzi shumise zwine na khou ṱoḓa zwone, ende tshifhinga tshilapfu.

Rengesa kha app yanga ya bannga, nga uri ivha i tshipi, ahuna upfi ndi. Zwi dovha zwa seiva na tshifhinga tsho u ya u renga, kana ndi tshi khou to ya vhengeleni. A thiyi na vhengeleni, ndi renga ndo dzu dzulela hanefha hayani. Zwa dovha vha seiva na tshelede ngo uri ya vhengeleni i ya nyanga u engedziwa masheleni, ya hafhanoni a i engedziwi masheleni. Ndi renga ye yo ine nda khou ṱoḓa yone, nga mutengo wonoyo muthihi.

Ndi musi no renga data, ha vha husi tshena netiweke, i si tsha fara. Maḓuvha a uri a tshinyale, kana dzi data dzi tshinyale a vha o no swika, ndi zwone zwithu zwine zwa sinyusa. Kana arali no renga data dza ḓuvha ḽithihi, iṅwi no no lavhelela u dzi shumisa havha hu sina network, uri ni kone u shumisa data dze na dzi renga.

U sedza uri ṅwedzi wo fhiraho ndo shumisa data nngafhani, uri ndi ḓo kona u renga data kha ṅwedzi u tevhelaho, dzedzo dze nda kona u dzi shumisa. Musi ndo sedza kha ṅwedzi wo fhiraho, uri ndo shumisa data ngafhani. Kana ndo sedza uri kha ḓuvha kha ḓuvha, ndi shumisa data nngafhani, lune ndi nga ndi nga kona u renga data nngafhani, zwi amba uri nṋe ndi kone u fhedza data dzine nda vha nadzo.